Ndi vhona u nga ri u sia zwiṅwe zwigwada nnḓa nga uri asi vhoṱhe vhane vha ḓo swikelela mutengo une wa ḓo vha wo tiwa uri ndi one na kho tea u badeliwa ndi vhona ungari arali ndi zwa soko pfhi hu khou tambiwa hu si na mbadelo nga ngomu kana hu sina mutengo une wo tiwaho uri ndi wone une wa tea u shumisiwa ndi vhona ungari zwi ngavha khwine.

U fhaṱa ha hodela kana zwiṱediamu zwi ḓisa mishumo kha vhathu vha no dzula hanefho kha eḽo shango na vhadzulatsini u fhaṱa ha siṱediamu zwi thusa vhadzulapo na vhadzulatsini uri vha kone u ita nḓowenḓowe dzavho hanefho stadium tshine tshavha vho tshi fhaṱeliwa tshone.

Nṋe ndi vhona ungari zwigwada zwa kiḽaba zwa mitambo zwi tea u fhaṱa husi u ṱaṱisana ngauri arali vha nga ṱaṱisana vha ḓo ita kana vha ḓo tamba vha na nungo dza uri ni ndi tea u tamba uri ndi tambe ndi khou kona nda fhira mugede mara arali vha tshi kho to fhaṱa vhukoni muṅwe na muṅwe u ḓo fhedzisela a tshi kho swika hune a khou ṱoḓa u ḓi wana a khou swika hone nga kha mitambo.

U ḓi wana u tshi khou ṱuṱuwedziwa nga vharangaphanḓa kana vhahulwane vhau ndi zwone zwine zwa ita uri u gude u tshi isa phanḓa u sa nyame ngauri u vha u khou ḓivha uri u khou nyaga mini kana u na tshipikwa tshifhio.

Thaidzo dzi nnzhi dzine vhathu vha ṱangana nadzo sa vhaswa ndi u ḓi wana hu tshi khou pfhi hu khou badeliwa u iwa bolani kana u ya u vhona mitambo nga tshelede i linganaho vhugai vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou balelwa u badela heiḽa tshelede ndi ngazwo vhunzhi ha vhathu vha tshi ḓi wana vha sa nga koni kana vha tshi kundelwa u swika hune mitambo ya khou tambiwa hone.

Mitambo i ri gudisa kana i ri funza nga u farana na u humbulela na u na u pfelana vhuṱungu ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha tshi farana kha bola vha tshi tikedzana uri vha kone u ita tshithu tshithihi ngauri bola ndi u farana arali ra sa farana thimu i ya phaḓalala ha fhedzisela hu tshi khou pfhi a hu tshena thimu a hu tshena mitambo.

Zwo leluwa nga maanḓa vhunga matshudeni maswa a tshi ṱavhanya u thetshelesa nahone a ṱavhanya u guda tshithu a malengi u fara tshithu musi wa mavhudza uri kha vha ite hetshi vha a ṱavhanya u thetshelesa na u pfhesesa.

U ḓi wana vha tshi kho ita nḓowenḓowe ya mitambo vha tshi khou ita nyonyoloso ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri vhaswa vha ḓi wane vha sina tshifhinga tsha uri vha ye vha ite vhutshinyi kana u ḓi wana vha tshikoloni vha tshi kho ita mishumo ya tshikolo kana vha hayani vha tshi kho ita mishumo ya hayani ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha ita uri vha sa ḓi wane vha kho ita vhutshinyi.

Milayo ndi yone ino ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi leluwe musi hu tshi khou itiwa mitambo ngauri arali hovha hu si na milayo vhaṅwe vhana vha nga si kone u swikelela ḓiwana vha khou dzhenelela kha mitambo ngauri hu na vhaṅwe vhana vhane vha kolela vhaṅwe vhana nga nṱhani ha nyimele dzine vha vha na dzo hayani kana nyimelo dza hayani hahavho.

Zwiṅwe zwishumiswa zwi nyanga zwi nyaga tshelede zwi a ḓura zwino tshikolo tshi nga shela mulenzhe kha u rengela vhana zwishumiswa zwa zwa nḓowenḓowe ya mitambo kana zwa mitambo yei nonga bola u vha rengela bola gere ya u tamba na zwiṅwe zwi shumiswa kana nga u vha ṱodela zwi spotsara zwine zwa ḓo vha thusa u vha rengela yunifomo ya u tamba bola na bola na manethe zwoṱhe zwo anganyedzwaho.

Ndi takalela bola ya milenzhe ngauri bola ya milenzhe ivha i kho onyolosa marambo a muthu ivha i kho ri gudisa na zwikili na nḓivho ya uri ri ḓivhe uri bola i tambisiwa hani.

Ndi vhona u ngari zwikolo zwi tea uvha na mbekanyamushumo ngauri mbekanyamushumo ya zwa mitambo i ita uri vhaswa kana vhana vha tshikolo vha sa ḓiwane vha kho ḓi dzhenisa kha vhutshinyi ngauri vha ḓovha vho to fombe kha zwa mitambo.

Ro pembela nga u ḓi mvumvusa ra ḓi bvisa ra ya ra tamba sa vhana ra isiwa na dzi phakhani ra ṱuwa ra ra bammbela ngauri ro vha ro wina tshiphuga tshihulwane.

U ḓi wana vho ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga fhaṱa mutakalo wavho zwavhuḓi u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi onyolosa muvhili kana zwi fhaṱa muvhili wa muthu uri uvhe u wavhuḓi zwa dovha zwa hafhu zwa thivhela malwadze ane a no nga vho mukhushwane ngauri musi muthu a tshi khou gidima akho ita nḓowenḓowe muvhili uvha u tshi khou bva biko.

Ndi takalela mutambo wa bola ya milenzhe ngauri musi ndi tshi kho ita nḓowenḓowe ya bola ya milenzhe na milenzhe ivha i kho khwaṱhela i tshi kho ḓowela u ita itshi gidima gidima na muvhili u vha u tshi kho ḓowela u tshi kho khwaṱhela tshiṅwe tshifhinga u vha u khou fhaṱa muvhili musi hu tshi khou ita nḓowenḓowe ya u gidima uri muvhili u songo soko dzula u kho soko farwa nga malwadze.

Vhunzhi ha vhaswa musi vha tshi ṱangana na khaedu kha zwa mitambo kana zwithithisi vha swika hune vhalaṱela thavhula vha litsha vha rine a ri tsha isa phanḓa mara ndi vhona u nga ri khaedu ndi dzone dzine dza ri fhaṱa uri ri kone u tshila ri tshi isa phanḓa kana ri kone u tamba ri tshi ya phanḓa na mitambo yashu.

Ndi nga engedza mitambo inei nonga bola dza zwanḓa uri na vhasidzana vha kone u ḓi wana vha tshi khou dzhenelela kha mitambo vhunga vhasidzana vhanzhi vha songo ḓala vhane vha tamba bola ya milenzhe.

Ndi tshifhinga tsha musi ri tshi khou tamba na iṅwe thimu nga kha bola ya milenzhe ndi thimu ye yari kunda ya ri ḽa zwikoro zwi no swika seven ngeno riṋe ri si na na tshikoro na tshithihi ndi hera tshuwa nga mannḓa ra zwi vhona uri ri tea u ita ri tshi ita nḓowenḓowe na vhatukana kana na vhana vha tshikolo uri vha ḓowele uri milenzhe ite u ḓowela u tamba.

Ndi tea u vhudza mureili washu wa goloi uri ri kho takuwa nga tshifhingaḓe hone hune ra khou ya hone ri kho tea u swika nga tshifhingaḓe nahone ri tea u tshimbila ro tsireledzea a sa kho gidima nga luvhilo nda dovha hafhu nda tea u vhudza vhagudi vhagudi vhashu uri nga tshifhinga tsha ten vha tea u vha vho swika hune ra kho ṱangana hone roṱhe uri ri kone u takuwa roṱhe ro fhelela.

Ndi funesa thimu ya pirates ndo thoma u i feiva tshifhinga tshe ya vha i khou tamba na chiefs musi i tshi ḽa chiefs zwikolo zwivhili chiefs ina tshikoro tshithihi ndo takalela kutambele kwawe uri vhatambi vho farana vha a kona na u phasana bola tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona unga tshikolo tshanga a tshi na vhagudisi vho linganelaho ngauri hu na tshifhinga tshine ha vha hu khou tea u tambiwa bola ya vhafumakadzi ya zwanḓa u a wana vhagudisi vha tshi kho konḓa kana vha tshi khou shotha hu si na muthu ane a ḓo gudisa vhana vhaṱuku hu tshi tovha na muthu muthihi ane a kho gudisa vhathu vha hulwane sa vhungana vhana vhaṱuku vha tshi tendelwa uri vha gude.

U ḓi wana ri tshi khou kovhekanya zwishumiswa zwa mitambo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo vhaho tshenzhemo kha nṋe musi ndi tshi kho gudisa vhagudisi ngauri ndo ḓi wana ri tshi khou tea u dzhia zwiṅwe zwishumiswa ra zwi shera ra kana zwa ra zwi kovhekana na vhaṅwe vha gudi vhane vha khou guda u vha na zwithu zwine zwa kho ṱahela kha zwithu zwa mitambo tshikoloni ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a ḓisa zwi a ḓisa tshenzhemo kha vhagudi na kha vhagudiswa.

Mitambo i ngaho tshikona na tshigombela ndi miṅwe ya mitambo ine ya kuvhanganya vhathu uri vha vhe tshithu tshithihi.

U ḓi wana ndi tshi khou tamba bola ya milenzhe ya vhafumakadzi ndi zwiṅwe zwa zwithu kana zwa mitambo ine nda tama u i tamba.

Ee, muvhuso u tea u ṋetshedza vhathu vha no tamba bola ya milenzhe gavhelo uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou ṱuṱuwedzea kana vha tshi kho u isa phanḓa na mitambo ine vha no i dzhenelela.

Muvhili u tea u ita u tshi ḓo wela u ita nyonyoloso kha vhaswa, ngauri vha vha vha kho fhaṱa muvhili wavho uri muvhili wavho u vhe wavhuḓi u sokou dzula u kho fariwa nga malwadze tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona unga muvhuso u dzhenelelesi nga maanḓa kha mitambo ya thenesi u dzhenelelesa nga maanḓa kha mitambo ya bola ya milenzhe.

Ndi takalela u vha ndi kho vhala zwiṱori zwa kha bugu na u takalela u vha ndi kho vhona theḽevishini.

Hayi mara ndi vhona unga arali muthu a tshi kho ḓi wana a tshi khou gidima zwi ita uri muvhili wawe u fhaṱeye u bikeye u vha muvhili wo takalaho.

Ndo vhuya nda ya nda ṱalela mutambo wa rugby na mungana wanga, ngoho vha ho ḓala hu si na na u vhupfhela ha mare.

Ee, zwi a thusa ngauri zwi vha zwi kho mu fhaṱa uri avhe murangaphanḓa wa khwine wa matshelo ano ḓivha kutshilele na kutshilele kwavho zwa mitambo.

A thi koni u ita tsedzuluso nga ha zwithu zwine zwa nga anḓadziwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani malugana na khirikhethe ngauri ane a thi muthu ane nda ṱalela khirikhethe.

Muthu ane a ḓivha nga zwa mitambo nahone muthu wa hone u fanela ovha o zwi gudela a na nḓivho nazwo.

Vhaswa vha vhuponi hanga a vha ḓi dzhenisi kha zwa nyonyoloso ngauri a vha ḓi dzhenisi na kha zwa mitambo ngauri mitambo ndi yone ine ya ita uri muthu avhe akho ita nyonyolosa ḓuvha na ḓuvha.

Ndo vhuya nda dovha nda ṱalela bola ya milenzhe ya thimu ine nda i funesa fhedzi thimu ine nda i funesa yo fhedzisela yo kundiwa yo ḽiwa.

Phoso ine nda i funesa ndi bola ya milenzhe ngauri ivha i kho fhaṱa muvhili wa muthu na uri musi muthu a khou ita nyonyoloso, a si kanzhi a zwi anzeli u wanala uri muthu a soko dzula a kho soko lwa lwala zwi vhulwadze zwisa divhaleikaniho.

Muthu u tea u ḓa na matombo awe o linganaho a ne a khou pfi a khou tambiwa ngayo na hone muthu ha tei u fhurela.

A thi takaleli u ḓi wana ndi kho ita zwa hiking ngauri ndi vhona zwi na vhukhombo nyana nga ngomu.

Vhatambi kana management wa bola u tea u wanela vhatambi zwi sponsora zwine zwa ḓo vha sponsora nga transport ya u vha isa hune vha kho tamba hone bola ya dovha ya vha vhuisa hune vha kho vhuya hone.

Vhathu vhanzhi vha funesa mutambo wa fifa.

Ndi takalela u tamba ndode ngauri i ya mvumvusa nahone ndi vha ndi kho tamba ndo dzula fhasi.

Ndi nga takalela vhana vha tshi gudiswa mitambo i ngaho uḽu na mitambo ine i ya u fhufha nzambo.

Zwithu zwezwi zwi ngaho khombo ya dzi goloi ngauri ni ḓo wana vhana vhatshi kho tambela bola badani, bola heiḽa ya kungela badani ṅwana u ḓo gidima a tshi khou gidimela uri a yo fara bola ha vha hu tshi khou ḓa goloi ndi hafho hune a do itea khombo ya goloi.

Ee, vhuponi hanga vhaswa vhanzhi vho ḓi dzhenisa kha zwa mitambo, a si vhathu vhanzhi vhane a vho ngo ḓi dzhenisa kha buḓo ḽa kha zwa mitambo vhunzhi havho vho ḓi dzhenisa kha buḓo ḽa zwa mitambo.

Mitambo ya kha internet a yi ngo lugela muvhili wa muthu ngauri u vha a kho fhedzisa tshifhinga tshilapfu o dzula nahone o sedzana na kha internet u ḓo vhaisa mato na muvhili u si tshavha wavhuḓi.

U ḓi wana u tshi khou gidima matsheloni maṅwe na maṅwe kana misi yoṱhe.

Mitshino eneyi i nonga mitshino ya sialala na bola dza milenzhe.

Bola ndi dzine ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a kuvhanganya vhathu kana zwo ṱanganyisa vhathu, ende ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a ita uri muvhili wa muthu u vha u kho onyolowa a kho ḓi ita nyonyoloso ḓuvha na ḓuvha ende ivha i kho gudisa na vhathu matshilele na kuitele kwa zwithu.

Phambano ine yavha hone kha vhathu vha mahayani na vhathu vha ḽokushini ndi ya uri vhathu vha hayani musi vha tshi kho vhona dzibola vha swika hune vha lwa, mara ngei ḽokushini ane a zwa anzeli wanala uri vhathu vha soko ḓi wana vha khou lwa musi u tshi kho vhoniwa bola.

Ee, ndi vhona dzi influencer dzi kho ita mushumo wa vhuḓi nga maanḓa zwitshiḓa kha uri vhu zwileludzi kana vhudavhidzani vhu vhe na zwipiḓa kana phurogireme dza vhu nyonyoloso.

Ee, ndi vhona mitambo i ngaho bola ya milenzhe i tshi shela mulenzhe kha u fhaṱa vhukonani na mashango a nnḓa..

Hu na bola ya milenzhe, havha na bola ya zwanḓa ine ya vhidziwa upfhi netball, ha vha na voḽi boḽo mitambo minzhi yo ḓala ya nga u fhambanana ha vha na tennis ha vha na rugby.

Masiandoitwa ndia uri maṱo aya vhaisala musi muthu a tshi kho dzulela uita mitambo kha ṱhingo dzavho, na uri uvha usa khou fha tshifhinga muvhili wa uri uite u tshi onyolowa nyana.

Atha thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho shumisa dzi puḽatifomo dza u tamba mitambo online.

Ndi geimi dzedzi dzi nonga dza vho runway sub, ndi geimi ine tshiṅwe tshifhinga iya thusa uri muhumbulo u relaxer usa humbule zwithu zwinzhi zwinzhi nivha no sedzana hanefho na kha geimi.

Atha thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho fhaṱa vhukonani na vhathu vhare online.

Ndi geimi yeneyi ya subway kana game yau gidima, ndi geimi ine ya ivha i kho fhaṱa vhukonani vhukati ha vhathu vhavhili musi vha tshi kho i tamba.

Laptop yanga inga fhedza i tshi khou fa, ngauri ndivha ndi kho fhedzesa tshifhinga tshilapfhu ndi kho tamba geimi khayo.

U ṱuwa ha nethiweke tshifhinga tshoṱhe kana u ṱuwa ha muḓagasi, ndi dziṅwe dza khaedu dzine vhathu vha tea u dzi tevhelela musi vha tshi khou tamba mitambo online.

U thuthuba kana u swa, hadzi laptop dzine vha vha kho dzi tambisa.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe mutambo wa bola ya milenzhe kana bola ya zwanḓa, ngauri vhavha vha khou ita nyonyoloso ya masole a muvhili. Muvhili u dzula u raiti tshifhinga tshoṱhe ngauri vha vha vha khou ita nyonyoloso.

Mutambo u ngaho khirikhethe, ngauri ndi mutambo une nda u ṱalela tshifhinga tshoṱhe.

Ndi matambo ndi matambele a mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri tshifhinga tshoṱhe kana fhethu hunzhi bola ndi yone ine ya fhaṱa vhukonani vhukati ha vhathu.

Geimi ya soduku ya soduku iya thusa muhumbulo wa muthu uri u relaxer tshifhinga tshoṱhe, ende ndi iṅwe ya dzi geimi dzine a dzi konḓi dzine vhathu vha ngadzi tamba musi vho dzula kana vha tshi kho borolowa.

Mutogwa utea u tambiwa nga vhathu vhaṱanu.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba mutambo , thaidzo yovha ya uri tshifhinga tshoṱhe utea uvha utshi khou fhufha, ende hei muvhili uya ṱavhanya u neta tshiṅwe tshifhinga.

Mitambo i ngaho thenisi, mitambo i ngaho tshibobobo, mitambo i ngaho khadi, ndi miṅwe ya mitambo ine vhathu vho i tambesa murahu.

Muravharavha ndi mutambo une unga tambiwa nga vhathu vhano thoma kha vhararu kana uya kha vhaṱanu.

Uitela musi vha tshi tholiwa khamphani ivha i tshi kho ḓivha uri dzi hobby dzavho ndi dzifhio.

Ndi takalela u dzhenelela mutambo wa bola ya milenzhe musi ndi na khonani yanga.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi fhedze tshifhinga tshilapfhu ndi tshi khou tamba, nahone kha vhege ndi u tamba luraru.

Ndi tama u dzhenelela mutambo wa thenisi, ngauri ndi mutambo une nda vhona ungari nawo unga nthusa kha uita nyonyoloso ya muvhili.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vhaḓi wane vha tshi khou anḓadza zwa mitambo kha vhuleludzi ha nnyi na nnyi, ngauri huna vhathu vhane avha koni uto uya u ṱalela bola mudavhini, zwino arali vha nga zwi davhidza kha founu kana kha zwileludzi vhathu vha ḓo kona u zwi ṱalela kha dzi founu dzavho.

Ndi nga anḓadza mitambo ya bola ya milenzhe, nahone ndi tshi khou anḓadza kha Facebook kana kha YouTube.

Athi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mitambo ya dzibere mashangoni a hashu, ngauri ahuna mitambo ya dzibere mashangoni a hashu.

Ee, ndi vhona zwi tshi thusa ngauri ndi miṅwe ya mitambo ine ya ṱanganya vhathu fhano Afrika Tshipembe.

Athi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou guda dziṅwe nyambo, nga ndavha ya sialala kana ya mitambo.

Athi vhoni u mutambo une wa nyanyula vhathu, ngauri asi vhathu vhanzhi vhane vha u takalela.

Ndono vhuya nda fhaṱa vhukonani vhahulwane na iṅwe thimu, nga ṅwambo wa mutambo ye ndavha ndo i dzhenelela.

Ndi mutambo wa bola, ndi wone une wa ṱanganisa vhathu fhano Afrika Tshipembe.

Ee, ndi vhona zwi tshi kona u sika mishumo ngauri hu avha na masecurity ane a tholiwa, havha na vhathu vhane vha tholiwa u bikela vhathu zwiḽiwa hanefho vha tshi khou rengisa.

Athi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱalela mutambo wa rugby.

Ee, ndi vhona huna tshumisano yavhuḓi ya muvhuso na vhadzulapo.

Ee, ndi vhona i tshi thusa kha zwa vhuendela mashango ngauri vhatambi vhanzhi vha vha vha sa ḓivhi mashango, so arali hu kho itiwa zwa mitambo ya bola ya milenzhe vhatambi vhanzhi vha a kona u ḓivha mashango a phanḓa.

Athi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho uya mashango ḓavha nga bufho.

Ee, ndi vhona i tshi thusedza kha u fhaṱa mishumo, ngauri u tamba bola zwi vho holeliwa hano maḓuvha.

Ee, ndi vhona i iṅwe nḓila yau fhenya tshiṱalula, ngauri na vhatshena vha vho tamba bola na vhatswu.

Athi tami uḓi wana ndi tshi kho yo ṱalela bola ya Brazil ya milenzhe, ngauri ndi vhona hu kule ende asi fhethu hune nda tama uḓi wana ndi hone.

U ḓi wana u tshi khou dzhenelela kha mitambo yavha na vhathu vha mashango davha, ndi u ḓi wana vha kone uita uri u ḓiwane u tshi khou dzhenelela kha mitambo ya nga haningei vhuṱa mashango ḓivha.